Kungani ezolimo zithathwa njengenye yemikhakha ebalulekile emnothweni waseNingizimu Afrika?

Izinhlobo ezahlukene zovolo, njenge-merino noma i-shetland, ziqhathaniswa kanjani noboya be-superwash ngokwekhwalithi nokusebenza kwazo?

Yiziphi izinselele zokwamukela vakashi epulazini elisebenzayo?

Yabelana ngenkumbulo yokwamukela isipho sewulu esenziwe ngezandla, njengejezi noma isigqoko, esivela kulungu lomndeni noma umngane. Kuchaza indlela esibukeka ngayo, kanye nezici zaso, njengokuthungwa noma umbala.

Indlela yokusebenza engingayisebenzisa mina, ukuthi nginikele ngezithombo zezitshalo kubo bonke laba bantu abafuna ukuqala ibhizinisi yokutshala, yezolimo. Kungamele ngibanikelele ngezitshalo futhi kube khona imiklomelo ezobakhona kulabo abenze kahle kulowo nyaka. Lokho kungabagqugquzela kakhulu abalimi ukuthi batshale ey'ndaweni zasemadolobheni.

Yiziphi izinzuzo zewayini eli-organic ngaphezu kwewayini elivamile, conventional?

UVusimuzi ufuna ukuqala ukufuya izimvu nezimbuzi. Ufuna ukudayisa kodwa akanaso isiqiniseko sokuthi azidayise ngamalini. Wena ucabanga ukuthi azidayise ngamalini? Kungani usho njalo?

Yiziphi izinyathelo zokuphepha okufanele zibe khona ezivakashini ezibamba iqhaza emisebenzini efana nokukha amagilebhisi?

Amapulazi ewayini, angayikhangisa kanjani imikhiqizo yawo ngempumelelo ukuze afinyelele kubantu abaningi?

Ngolwazi lwakho, yiziphi izitshalo ezifanele kangcono izifunda ezinamanzi alinganiselwe?

Unesifiso sokuqwashisa kabanzi ngamathuba emisebenzi emkhakheni wezolimo . Yini ongayenza ukuheha, attract intsha yangakini ukuthi ingene kulo mkhakha?

Cabanga ukuthi uyingxenye yohlelo lwezolimo, olusekwa umphakathi, i-CSA, usebenza ndawonye nabalimi ukwabelana ngolwazi, izinsiza ngobungozi. Sitshele ukuthi unganikela kanjani futhi uzuze kanjani kule ndlela yokubambisana, phakathi nenkathi yokukhula kwezitshalo. Yiziphi izinzuzo noma izinselela ozibone kusengaphambili kule-model yokubambisana?

Abacwaningi baye baqaphela ukwehla kwezinyosi zezinyosi, eminyakeni yamuva. Izinguquko ezisetshenzisweni komhlaba, ekusetshenziswa kwezibulala izinambuzane, noma izimo zezimo zezulu zingaba nomthelela onjani kubantu bezinyosi?

Abacwaningi baye baqaphela ukwehla kwezinyoni zezinyosi, eminyakeni yamuva, izinguquko ekusentshenzisweni komhlaba. Ukusetshenziswa kwezibulala zinambuzane noma izimo zezimo zezulu, zingaba nomthelela onjani kubantu bezinyosi.

Ngingangena emkhakheni wezokulima uma ngabe kunoxhaso lukahulumeni oluhlinzeka ngezezimali. Ngoba, ezolimo zinemali futhi ngicabanga ukuthi lokhu okuncane esikudayisa emakhaya esikulima emasimini ethu noma ey'ngadini zethu, ikhona okunemali, futhi kunempilo kanje ukudlula lokhu okuse drobheni osekuhlanganiswe nezinye izinto. Bengingangena.

Uma bekunohlelo lukahulumeni oluhlinzeka ngoxhaso lwezimali, financial support, abalimi abasafufusa endaweni yangakini. Ungangena yini emkhakheni wezolimo? Kungani?

Ngitshele ngesikhathi lapho owatshala khona izitshalo waphumelela. Yiziphi izinto owazenza ukuqinisekisa ukuthi imbewu ihluma kahle?

Wake walivakashela ipulazi noma insimu yezithelo, fruit, lapho kutshalwa khona izithelo? Yiziphi izithelo ezazitshalwe khona futhi siphi esasiyimvilithi, favourite yakho?

Ukulima kubalulekile kakhulu, kuwumsebenzi obalulekile kakhulu namuhla ngoba umnotho wase-South Africa uyantengantenga. Ukudla okuqhamuka ngaphandle kuyabiza kakhulu, kumb' eqolo. Abantu abaningi abakwazi ukuthi bathenge ngoba kuyabiza kakhulu, imali abanayo. Kodwa lokho engizokulima la emasimini, ngikudayise la emakhaya akudingi ukuthi umuntu agibele aye edolobheni ayokuthenga khona, ukuthenga la eduzane futhi ukuthenga ngemali encane.

Kubaluleke kakhulu ukuvunwa kwamanzi kubalimu. Khona bazokwazi ukuthi basebenzise wona uma imvula ingasani. Izindlela abangazisebenzisa ukuvuna amanzi ukufakela amathanki amakhulu . Lawo manzi bawabekele ukuthi imvula uma ingasani, bakwazi ukusebenzisa wona lawo manzi.

Izinselelo umlimi abhekana nazo, ukuthi iy'tshalo azozitshala lapho kuleyo nsimini yakhe, zilungele yini ukuba kuleyo ndawo. Isitshalo leso sidinga amanzi angakanani, isitshalo sidinga indawo evunde kangakanani. Uma kuwukuthi isitshalo sakhe sidinga amanzi kakhulu, kumele abheke indawo ekuyiyona enamanzi kakhulu.

Abalimi ababhekene nezinselelo ngenxa yesimo sezulu esingalindelekile. Kwethulwa uhlelo lokuthuthukiswa amakhono ukuze bakhiwe amandla okumelana nokuguquguquka kwesimo sezulu. Yiziphi izindlela zokulima okufanele abalimi baqeqeshwe ngazo? Kumele baqeqeshwe ngokushintsha kwezulu, izikhathi ezikulungele ukuthi bangatshala ngazo, nezikhathi zokuthi bakwazi ukuthi isimo sizoba njani ngokulandelayo.

Ezolimo zinemali kakhulu, uma ngabe abantu baseNingizimu Afrika, nomongameli wakhona bengay'misela kakhulu ekuqiniseni kwezezitshalo, imali ingaba khona e-South Africa, eNingizimu. Ezezitshalo, ulele kakhulu umnotho kuzona kuwukuthi nje ngoba abantu bayavilapha, abafuni ukusebenzisa umqondo futhi abafuni ukusebenza.